Ke ka hore ditebele di bapatswe haholo ebile di bontshwe bohlokwa ba tsona hore batho ba tle ba tsebe ho di bapala. Le menyetla ya teng e tsebiswe batho.

Ka nnete, nna ke dumellana le sona. Hobane ha moikwetlisi a fumantshwa dintho tse nepahetseng ka nako ya boikwetliso, ehlile o dula a le malalalaotswe le nako a bapalang ka yona ebile o matlafala le haholo. Ke ka mokgwa oo a dulang a tlo hlola ka teng.

Batswadi, kene ke kopa hore re ka thusa sekolo ka hore re ntshe disentenyana kapa hona re etse bonyane banyana ba ho nyolla tjhelete ya sekolo kapa ona mokotla wa sekolo, ele hore bana ba apare profaefete. Ebe le tla le ba file di- five rand hore re tlo kgona ho ba rekela dibolo, ebe dipapadi ka mora sekolo di kgona ho tswela pele. Boikotliso bo bohlokwa haholo maphelong a bana.

Nka tsebisa batjha ka mokgo dipapadi di leng bohlokwa maphelong a rona, ebileng di ka ntshetsa bophelo ba hao pele ka teng. Ha o bapala papadi efe kapa efe sekolong, o ka fumana menyetla ya ho fumana di-scholarship-e kapa hona monyetla wa hore o tswellise bophelo ba hao pele. Hape le ho ikwetlisa ka dipapadi ho thusa haholo kelellong ya hao, o le ngwana sekolo kapa hona motho, kapa hona moithuti hore o dule o hlabollohile

Nka kgothatsa batho ka hore seo re se etsang, re etse kopano ka sona hobane e le tsela eo ya hore re kopane. Ebile nka ba kgothaletsa hore re qale ho e tsa festive ya ho pheha, mohlolomong ele hona tsela ya hore re kopane le ho rutana tse ding tsa dintho tse ba bang ba sa di tsebeng.

Ke nahana re ka thabela ho shebella bolo ya maoto, eleng yona papadi eo re e utlwisisang haholo ebile re ka e shebellang qalong ho fihlela pheletsong ya teng.

Ha ka thabela boitshwaro bona ba hao ka mora hore o bonahale o se o bapala dipapadi. Hobane esale o so ba motho a keneng mokgahlong kapa papading tsena. O se o bontsha o sa hlomphe ka tlung ebile o re phedisa ka tsela eseng hantle. Ke kopa o itukise ebile o bontshe hore o ngwana. Hobane rona re nahanne ha o etsa seo o se ratang, o tlo ba hantle ka mokgo ono ntse o le ka teng, eseng tello ena eo o tlang ka yona ka lapeng.

Ke nahana ke hobane ha ba ipapatsa hantle kapa hona ho tsebisa batho hore le bona ba etsa eng? Ka tsela ya hore ba fumantshwe menyetla ee, ke hore ba tsamaye, ba ipapatse haholo metsaneng ya bona. Mme ba sebedise le marangrang haholo ho i-post-a ka mosebetsi oo ba o etsang.

Eya, dipapadi di kgona ho etsa maikutlo a motho a be hantle. Ke ka mokgwa oo le ha o utlwile bohloko empa ha o lo ikwetlisa, o ka kgutla o theotse moya haholo. Kapa hona ha one o phahametswe pele, ha o kgutla ho lo bapala dipapadi, o kgutla o theotse moya haholo ebile o ikutlwa ho le betere. Le hona ho .

Eya, dipapadi di ka ruta motho ho ba leader-a e hlwahlwa haholo. Ele hobane o fumantshwa hore ha ntse le etsa sehlopha kapa le bapala, hona le moo o tlaba le makgathe ao ho kgethwang batho bao e tlo ba di-coach-ara ele hona e tlo o ruta hore o tlameha o laole kapa hona ho leader-ra batho.

Batho ba bapetseng karolo e kgolo dipapading ha ntse ke tla ke hola, ke batho bao kene ke hola ke ba shebella. Jwalo ka bo Ntate Jomo Cosmos, bo Ntate Benny McCarthy. Ke la ithuta haholo ka bolo ya maoto ho tswa ho bona, ebile ka ba kaba le lerato la yona hore ke e rate ebile ke tswelepele.

Nna sebapadi seo ke se ratang ka pelo yaka kaofela, ke Tinashe eo a kileng a bapalla Chiefs. Mme o ne a bapala mpeng hara lebala, ha a bapala ka hare

Sehlopha sa rona hore se reke hore se reka kapa hona ho fumana thepa. Re etsa di-order-a, re order-a marangrang mona, mme re kgona ho fumantshwa thepa eo re hlokang. Ho bobebe haholo.

Ke rata sebapadi se bitswang Tinashe a neng a hlaha mose empa Afrika e hodimo. Ke mo ratela hobane o ne a bapala bolo ka boitelo bo boholo ebile a dula a le mahlasehlase ka nako tsohle.

Nna ke o kgothaletsa hore le wena o qale ho iketsetsa di-video tsa hao, le wena o tsebe ho etsa tjhelete. Hobane ho etsa di-video social media-eng e se ele tjhelete matsatsing a jwale. Jwale le wena o ka qala o iketsetsa content-e ngwaneso hore o tlo iphumane le wena o etsa seo se ratang, jwalo ka ha o dula o shebile batho.